zawubonisa intlonipho kunganxibi iimpahla ezandiminxi, impahla ezandipitsa, ndinganxibi imipitso kwaye ndinganxibi iimpahla ezawuveza inyama ngaphandle, kodwa ke kunoko ndizigqume ngokwaneleyo and then ke ngoku ndithwale nalapha entloko.

AmaXhosa ngoku sidibana nabo befake imipitso bayapitswa iibhrukhwe zabo zithe minxi zithe nca kubo. Lifuthe ke elo lesinxibo sanamhlanje okanye sale mihla siphila kuyo.

abangamaXhosa sidibana nabo beveza ngaphandle nabo ezinye zidalelwe ukuthi mazifishe okanye zibapitse okanye umntu abe neenyama ezingaphandle aveze ngaphandle, nalapho lifuthe lesinxibo sale mihla siphila .

nokunxiba isikhakha esihle, ndithwale nasentloko.

yokunxiba komntu obhinqileyo emcimbini yinto yokuba kufuneka umzimba wogqumeke ube ngaphantsi kwempahla, amabele mawangaveli ngaphandle, iingalo mazingaveli ngaphandle, amathanga makangaveli ngaphandle. Kodwa ke kunoko mawugqumeke umzimba lo.

Nina bantwana sanugeza ayikho le nto niyenzayo. Kaloku naye unayo inkululeko yokusebenzisa isiduko sikamamakhe ngoba ke ekugqibeleni ungumzukulwana kwelaa khaya, so akunobakho nto irongo. And xa engekazigodusi then kufanelekile ukuba asebenzise isiduko sikamamakhe.

Namhlanje luzibona lungcono kakhulu kunabantu abadala bazibona besazi ukodlula abantu abadala kwaye abantu abadala ngoku ngokungabi namava ababathatheli ntweni. Zizathu ke ezo ezenza ukuthi ulutsha lube kanti aluhloneli kubantu abadala.

Molo, mna igama lam ndingubani ngoba ncoko nganye iqala apho ekubeni uba nazane njengabantu. Ngaphambi kokuba siye kwezinzulu kubalulekile ukufunda ukuzazisa ukuba ungubani usuka phi.

Ngokuthi kwamna njengomzali apha endlini ndisebenzise lona ulwimi lwesiXhosa hayi ulwimi lwasemzini.

ngokuthi ndiqhubeke njalo abantwana bam ndibafundisa ngemvelaphi yabo nentsukaphi yabo.

Mhlobo wam, kwaXhosa ngokuthetha nomntu omdala okanye ngokungena endlini uthwele isankwane sakho njengendoda kugqalwa njengokungabi nantlonelo okanye njengokungahlonipho. Yiloo nto kubalulekile ukuba xa ungena endlini usothule isankwane entloko.

Ibhinqa elitshatileyo kufuneka linxibe idakhi kwaye lithwale nekhetshemiya entloko kodwa ke lona elingatshatanga alinyanzelekanga ukuba linxibe ngaloo ndlela.

Ngokuthi kubekho imicimbi nemisitho apho kuqhubeka kufundiswa ulutsha ngenkcubeko yethu nangobuntu bethu.

Kubalulekile mntanam ukusazi isiduko sakho ngoba siso esithi sikubonise ukuba usuka phi na kwaye siso nesithi sikuhlanganise nenye intsapho yakho ekwasebenzisa kwa isiduko esifanayo.

Ndizilanda ngesiduko kuquka kunye nentsukaphi yesiduko eso okanye intsapho yam.

Kudala ulutsha lalubaxabisile abantu abadala kangoba xa lidibana nomntu omdala exhakazela lwaluye lumbulise ngembeko, lwaluye lumcele ukuba bangamphathisa na kwaye lwaluye lumkhaphe ade ayofikelela ekhayeni lakhe.

Iinkcukacha andinazo ngokupheleleyo zento yokubana kuye kwenziwe ntoni kodwa ke ndiye ndive kusithiwa kufuneka kuxhelwe kwimeko enjalo.

Yindlela imizi ethi yaluse ngayo amakhwenkwe iye ingafani maxa wambi. Indlela imizi ethi ihlambe ngayo ipiki iye ingafani. Indlela ethi ikhaphe ize ibuyise ngayo iye ingafani.

Indlela ubani anokuthi azikhathalele ngayo zombini ezi ntsapho kukuba xa esenza kwelinye icala enze nakwelinye icala, angafuni ukuthi makagqibe calanye ngexesha. Kodwa ke kunoko azame ukuthi ahambe nawo omabini ngaxeshanye.